O ka e ntsha bodutu ka go tshameka le badirisimmogo ba mafaratlhatlha a mangwe, ka go tshameka motshameko o tshwanakanang ka chess, kgwele ya dinao, mme gape-gape o kgona go entsha bodutu ka go tshameka metshameko ya menagano, go nna fa mo mafaratlhatlheng. Mme go e tshameka ka seileketeroniki go nna bonolo ka gonne ga go batlhege dilo tse di le dintsi, ga go tlhokege gore o dirise sepalangwa kgotsa o itshudulole, mme fela sa gago ke go nna mo fatshe o dirisa mogala wa letheka.

Ee, go dira gore ba seke ba dira ka namana gonne ga ba ikotlolole kgotsa go itsholola, gobane go botlhokwa gonne fa o tshameka jaaka motshameko wa kgwele ya dinao gonne o tlhola o ntse o ikotlolola gore o kgone go tokafatsa maitemogelo a gago, mme se ne tlhokang go nnang leng, se dira gore batho ba tokafatse maitemogelo a bone mo go diriseng mafaratlhatlha, go tokafatsa maitemogelo a bone mo go diriseng kgotsa mo go tsweletseng ga thekenoloji.

Motshameko wa kgwele ya dinao, gonne o na le thekgo e ntsi, batho ba bantsi ba rata go tshameka kgwele ya dinao, kgotsa o ka tshameka rugby, o ka tshameka bolotloa, o ka tshameka motshameko wa go thuma, motshameko o o tshwanang kanang le cricket.

Batho ga ba na dieleketeroniki tse di nepagetseng kgotsa tse di tshwanetseng go tshameka motshameko o, mme se se dira gore ba nne le dikgwetlho. Batho ga ba kgone go dirisa di ileketeroniki tseno, mme se se dira gore maitemogelo a bona a thekenoloji, a be ko tlase.

Metshameko ya seileketeroniki kgotsa ya mogala, o dira gore ke tokafatse maitemogelo a me ka tsa thekenoloji, go dira gore ke ikgolaganye le seemo sa thekenoloji se se diragalang mo lefatsheng la rona. Mme motshamekong o nka go ratang go tshameka wa se eleketeroniki ke motshameko wa chess, gonne motshameko wa chess o dira gore o kgone go nagana, o dira gore o nne le boineelo, o dira gore o nne le kgotlhelelo, ebile o kotlolola tlhaloganyo ya gago, ebile o dira gore o nne, o kgone go.

Fa o batla go tshameka motshameko ya mo inthaneteng, o tshwanetse go nna le di diriswa tsa teng, dieleketroniki tse di tshwanangkanang le mogala wa letheka, kgotsa laptop, kgotsa thelebišene, ebile go tlhokega le data, selo se se leng botlhokwa, se se kgonang go dira gore o kgone go tshameka motshameko ono, gonne ntle le data, o ka se kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Mme nka rata go tshameka metshameko, e tumeng ya metshameko, ke motshameko wa di-video, jaaka ke buile, motshameko wa chess le kgwele ya dinao.

Fa o dirisa metshameko ya mo inthaneteng o sa ikhutse, o tlile go dira gore matlho a gago a nne botlhoko, mme kgotsa sengwe gape se se ka go diragalelang ke gore o nne le kgatelelo ya monagano. Se a sa siamela maitekanelo a gago, o tshwanetse gore fa o dirisa motshameko wa inthanete o ntse o ikhutsa, motshameko wa me wa mmamoratwa ke Temple Run le Subway Surf.